Indoda eneminyaka engufoti ubudala inalezi zinkinga. Kufanele yenze izinguquko ezibalulekile ukuze inciphise ingozi yokuba nesifo senhliziyo. Kungamele ilandele le milandelo emine engizoyibala, ukudla okunempilo, ukuvivinya umzimba, noma ukuzivocavoca, ukunciphisa ingcindezi, nokulala kahle.

Uma ilunga lomndeni liy'sola ukuthi ngculaza phecelezi HIV, kodwa lisaba ukuya emtholampilo, kubalulekile ukuthi ulikhuthaze ngomusa nangobele futhi ulichazele ukuthi ukuhlolwa kwe-HIV kuyindlela ebalulekile yokunakekela impilo. Nazi izindlela ezimbili, ukuhlolwa kwegazi noma ulwelwesi lwamathambo, ukuhlolwa okusheshayo.

Ukuze kuncishiswe ubungozi obuhambisana nokucisha umlilo, ikakhulukazi mayelana nempahla yokuzivikela i-PPE kanye nezinqubo zokuphepha. Kubalulekile ukusebenzisa la masu amathathu alandelayo, ukusetshenziswa kahle kwe-PPE, ukuhlolwa kwe-PPE, njalo, ukugcina i-PPE ngendlela efanele noma ukuyibeka kwindawo efanele engeke ithole khona ukulimala noma ukuphazamiseka.

Amabhizinisi angathuthukisa ukufinyeleleka kwabantu abakhubazekile ngokomzimba ngezindlela ezifanele lezi ezilandelayo. Ukufaka amarempu afanele, izicabha ezivulekile kalula noma ezivuleka kalula. Izimpawu ezibhalwe kahle, izindawo zokupaka ezikhethekile.

Imikhankaso efana ne-Movember iqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye phecelezi i-prostate cancer ngezindlela ezahlukahlukene ezibandakanya imiphakathi, izindaba zobuchwepheshe, nokuxhumana umuntu. Ukukhuthaza ukuhlolwa kwangaphambili, imikhankaso yezokuxhumana, izinsiza zemfundo.

Umtholampilo, inganikeza ukwelulekwa nokusekela ngokomzwelo kosemusha ophila ne-HIV, ngezindlela ezahlukahlukene ezihlose ukusiza umuntu azizwe ebalulekile noma ephephile. Nazi izindlela ezibalulekile ezintathu engingazibala. Ukwelulekwa okuyimfihlo, ukuhlonyiswa ngolwazi, ukulungiselela indlela yokutshela umndeni.

Yebo, kuyiqiniso ukuthi umuntu onokukhubazeka ngokwengqondo njengalabo abane , angase abhekene nobunzima ekuqondeni nasekulandeleni imithetho yenhlanzeko ngesikhathi sokuqubuka kwezifo ezithathelanayo. Abanakekeli kanye nabasebenzi bezempilo bangasiza ngale ndlela elandelayo ukuze ulwazi lufinyekelele kalula. Sebenzisa ulimi olulula noluqondakalayo, sebenzisa izithombe noma amavidiyo. Yenza isheduli ebonakalayo.

Izithiyo ezivamile ezivimbela ukufunda ngezempilo ezikoleni, ikakhulukazi makuqondana nemfundo yosizo lokuqala oluyisisekelo zihlanganisa izinto eziningi ezihlobene nezinhlelo zokufundisa izinsiza, kanye nezimo zenhlalo nezomnotho. Nazi ezinye izindlela zezithiyo ezibalulekile, ukuzibandakanya komfundi. Ukuqeqeshwa kothisha, ukutholakala kwezinsiza, izibalo zabafundi, izici zenhlanhla kahle nezomnotho.

Njenge-EMT ophendula endaweni yengozi enkulu, kudingeka ulungiselele ukuhlinzeka ngosizo oluphuthumayo ngokomzimba kanye nokweseka , ikakhulukazi uma iziguli zihlanganisa izingane zincane nezihlobo zazo ezithukile. Nakhu okunye kwamacebo okusekela ngokozwelo ongawasebenzisa. Ukuxhumana ngomusa nangenhlonipho, yibakhona ngenhliziyo, sebenzisa ukuthintana ngokuphepha, sebenzisa izinsiza zokududuza uma kungenzeka, duduza umndeni ngokucophelela, qaphela imizwa yakho uqobo, gwema ulwazi oluxakile.

Imiphumelela efana nomkhuhlane omncane, ubuhlungu bomzimba, nobuthakathaka ngemva kokuthatha i-booster shot ye-COVID-19, iyinto evamile futhi ivamile ukwenzeka ngenxa yokuphendula komzimba okujwayelekile. Lokhu akusho ukuthi umgomo uyingozi, empeleni kusho ukuthi umzimba uyawuqaphela umgomo futhi uqala ukukhiqiza amasosha omzimba. Ukusabalala kolwazi olungelona iqiniso, ukushoda kwezinhlelo zokuqwashisa ezenziwa ngezilimi zobomdabu, ukugxila kwezempilo kakhulu kumgomo uqobo hhayi emiphumeleleni ejwayelekile.

Njengomhlengekazi wesikole udlala indima ebalulekile, hhayi kuphela ekunakekeleni ukulimala komzimba, kodwa nasekusekeleleni umfundi ngokomzwelo, ikakhulukazi uma ehlushwa ukucindezeleka noma ukukhathazeka ngesikhathi esinzima. Nawu amasu okusekela ngokozwelo emotional support strategies. Ungawasebenzisa ukusiza umfundi. Yiba khona ngokugcwele, khuluma ngendlela ethambile, ningakhathazi mulalele ngaphandle kokumphazamisa, nikeza ukuqinisekisa, chaza okwenzakayo ngendlela ecacile.

Njengomphathi wesikhungo sezingcingo esiphuthumayo, ukucisha kukagesi kungafaka isikhungo engozini enkulu ngoba kusebenza ngokuqhubekayo ukuze kuhlangatshezwe izimo eziphuthumayo. Nansi imininingwane yezinselelo ezivamile ezibhekwa nazo ngesikhathi sokucisha kukagesi, ikakhulukazi ngesikhathi sokuphendula ezimeni eziphuthumayo. Ukuphazamiseka kwemishini, ukulahleka kokuxhumana, ukuhluleka kwizinhlelo zokuqapha nokulandela, ukucindezeleka kubasebenzi.